Nkoka wa ku va swipano swa mitlangu swa laha kaya ku vulavuriwa hi swona eka swi mahungu na le ka timagazini i ku va swipfuneta vatlangi va kona ku va va kota ku voniwa hi swipano leswin'wana swa le kule.

Ku pfuna ku tisa kurhula emugangeni phephahungu ri fanekele ri haxa mahungu lawa ma nga lwisiki vanhu lawa ya nga ku hambana exikarhi ka vanhu vatirhi yi fanele yi endla leswaku vanhu vativiwa hlangana yini.

Iphone na samsung ku ya hi mina mahambanelo ya ikhonomi leswa iphone yi teka swithombe swo swo vangama kambe samsung yi teka swithombe leswi swi kombaka xilo hi leswi xi nga hi swisona nakambe Samsung hi olovile ku yi tirhisa ku tlula iPhone.

Ku pfuna ka swona hi leswiwani hileswaku loko munhu a vona na mavonakule hi ku ya hi ku tirhisa inthanete u kota ku ti landzela leswaku a va ka vona kambe vukorhokeri bya satellite swi kota ku tisa leswi swi lavaka u vona swona.

Vumundzuku bya swihangalasamahungu leswi kandziyisiweke eAfrika-Dzonga ni vona swi olova swinene hikuva vanhu va tirhisa ti phone ta vona na ti TV ta vona ku nghena ka inthanete ya hlaya mahungu ku ya xava phephahungu evhengeleni.

Ti-platform ta vuyimbeleri ti nga pfuna hi ku tlakusa vuyimbeleri bya laha kaya hikuva yi rhangisa or byi rhangisa vuyimbeleri bya laya kaya emahlweni ku tlula vuyimbeleri bya le handle.

Mina loko Wi-Fi ya mina yi tsema ni nga ehleketangi ende swiboha swakuva ni tsutsuma ni ya xava data kumbe ni maker sure ku ri ni tshama ni ri na data efonini leswaku loko yi tsema ni va ni ri na data.

Swiendlisa mahungu swi fanelele ku katsa leswi swi humelelaka eka nkarhi walowo kumbe eka viki rerho eka mahungu ya vona hi ku ya hi ku languta ku ri vanhu hi xitalo va sapota ti-team tihi.

Swiphiqo swo tala leswi vanhu va hlanganaka na swona hi ntirho was i ku swikumeka swi nga ri na network naswona ku ri swi lulamisa i ku va munhu a rhandza a langutisa ku ri network leyi yi khomaka kahle endhawini ya yena hi yini.

Ku va munhu a tikuma vuhlayiseki bya yena bya ka inthanete byiri emavokweni lamanene i fanekele Ku rhanga a hlaya swilo a twisisa ku va se a amukela matirhiselo ya kona.

Pulatifomo ya mahungu ya xidijitali yi khumbe pulatifomo ya mahungu lawa ya kandziyisiweke hi ndlela leyiwani vanhu vo tala a va ha xavi na va tshembele ku tirhisa tifoni ta vona a ndzi swi olovisa swilo hi ku a vaha koti na kuya emavhengeleni kuya evhengeleni va ya xava phephahungu swi teka nkarhi wo leha ende a swi nga bihanga leswiwani swi kahle ngopfu.

Ndlela yo veka network leyi sirhelelekeke i Wi-Fi hikuva router ya kona yi tshama laha yi nga ta bohiwa swi nga vi swi ri simple ku yi susa.

Rhumela marungulo swi endla leswaku munhu a nga hisi mahungu hinkwawo kambe ku ba riqingho swi endla leswaku mi vulavula hi swilo mi va se mi tlhela mi kota ku vutisa swivutiso loko ku ri na swivutiso.

Ntirho wa inthanete eku dyondzeni ka ririmi i ku va munhu a endla ku ri u lava ku dyondza ririmi rihi manguva lawa swi va swi ri simple ku ri munhu a kota ku dyondza tindzimi tin'wanyana.

Ni hlayile mahungu hi vanhu lava dumeke eka phephahungu na le ka magazini a ku vulavuriwa hikuva van'wana vanhu va league yin'wana ya ndhuma a tsutsuma hi movha laha a nga fika a chayisa ku hindza wun'we emisaveni yena a hanya.

Swiphiqo leswi nga va ka kona leswi swichudeni swa le ka inthanete swi langutana naswona swin'wana i ku va network yi nga khome kahle xa vumbirhi i ku va ku pfumeleka gezi.

Mimpfuno ya ku tirhisa ti-chatbot na vapfuni va xiviri i va va kota ku kuma mahungu na tinhlamulo leti u nga ti kumeki loko u karhi u hleketa hi wexe.

Hikuya hi vutivi bya mina ku hambana ka teto hambi hi le leswaku phephahungu ri huma siku na siku kasi magazini hi ku tala u huma kan'we hi n'hweti.

Ti-cellphone ti cince hi ndlela leya khale ti cellphone a to fona no senda matsalwa ntsena kambe sweswi u kota no teka swithombe no tlhela u nghena na le ka inthanete no tlhela u vona na leswi voniwaka e ti TV.

Swiphiqo leswikulu leswi bindzu ra ku rhwala nhundzu hi swiporo va langutanaka na swona namuntlha i vukhamba lebyi byi humelela na ku va nhundzu yi teka nkarhi ku fika laha yi yaka kona.

Loko no navela foni na mukhomi wa xitolo a ni vona leswaku na yi navela a ni nyika yona mahala hi ndzi nga yi amukela hikuva vutomi byi tano loko u ngana swilo u nga fikeleli yi pfuna munhu a nga ta ku pfuna.

Xiave lexi phephahungu ri xi tlangaka eka dyondzo hikuva ri kota ku dyondzisa vana vo tala ku hlaya lava va nga swi kotiki ku hlaya.

Ni vona vukorhokeri bya ti-platform eka vuyimbeleri byi nga vahakeli kahle hikuva loko va heta ku tshika vuyimbeleri ku hela nkarhi va nga humesi vuyimbeleri bya vona va tikomba leswaku se manjhe va hlupheka a va ha ri na mali.

Ku va na inthanete swi olovisa swilo hinkwaso yo va u kota ku kamba swilo hinkwaswo leswi u lavaka ku swi kuma eka riqingho kumbe eka khompyuta ya wena.

Data ya tiselifoni i ndlela yo kota ku va munhu a nghena eka inthanete hi ku tirhisa foni ya yena ku va a ta kota ku langutisa swilo hinkwaswo leswi nga fonini kumbe eka inthanete ene nakona ri ni pfumela hi ku va ni kota ku nghena eka inthanete ni languta swilo hinkwaswo.

Nkoka wa ku va tilayiburari ti va na Wi-Fi hileswaku van'wani loko va ya layiburari va famba va karhi va lava tibuku kumbe matsalwa laha va nga ta kota ku kuma vulavisisi byo karhi loko u nga byi kumi vulavisisi lebyi eka tibuku kumbe eka matsalwa u kota ku nghena eka inthanete hi ku tirhisa Wi-Fi ya le library.

Ku va na Wi-Fi leyi kotaku ku hakeriwa hi muganga swi nga va swilo swa kahle swinene hikuva vanhu hinkwavo va ta kota ku yi tirhisa.

Mintlhontlho leyikulu leyi vanhu ve le malokixini va nga na yona ku langutana na ku nghena eka inthanete i ku va inthanete yi nga khomi kahle .

Tinsimu leti ti tisaka ku tshemba eka mina loko ni nga ni nga ri kahle emoyeni i tinsimu ta ximoya.

leswaku u fanekele ku va na solar kumbe generator leyi nga ta endla leswaku loko ku va na load shedding laha a tshamaka kona a kota ku layita swona.

Filimu ta Xitsonga ni ti tivaka ti kona ende ti tele swinene naswo na ti rhandza ta tsakisa loko u ti languta.

Leyinene ya olova ku va ku ri ku ti xavela evhengeleni hikuva ku ti xavela hi selulafoni swa akela u tshama u karhi u xava u ta heta mali hinkwayo kumbe u yendla xihoxo u xava airtime yo tala leyi a wu fane u tirhisa mali ya kona ku xava swin'wani swa le .

Ra mina ro sungula a ri foyina no senda matsalwa ntsena kambe riqingho ra mina ra sweswi ra foyina ri senda matsalwa hi inthanete na hi airtime ri kota no teka swithombe ri kota no nghena ka inthanete.

Mina mahungu ndzi yingisela eka mavonakule hikuva leswi ni swi yingiselaka ni va ni karhi ni swi vona.

Mbuyelo lowu nga kona hi ku tirhisa WhatsApp tanihi ndyangu hileswaku mahungu loko ya fika ya hi fikelela nkarhi wun'we hinkwenu.

Foni yi pfuna swinene hikuva munhu wa kota ku apulayela mitirho hi ku tirhisa foni ku tlula ku famba u karhi u senda ti-CV emavhengeleni kumbe etikhampani.

Va nyika nhlayo yo hambana hikuva vanhu hinkwavo lava tirhisaka a va tirhisi ku tirhisa mali yo fana van'wani va na leyitsongo van'wani va na leyo tala.

iPhone na Samsung ti hambane hi matirhiselo na hi ti-system leti tirhisiwaku hi tifoni leti timbirhi iPhone yi teka swithombe swo vangama Samsung yi teka swithombe leswi swi kombisaku swilo hi leswi xi nga xiswona yi tlhela yi kota ku zoom-a ku sukusela ekule swinene.

Yi pfuna ngopfu hikuva minkarhi yin'wani munhu wa famba endhawini a nga khomangi makhadi kambe a khome foni se loko u n'wi sendela mali hi ku tirhisa app i yi kuma hi xihatla.

Swi na nkoka ngopfu hikuva swi hunguta nkarhi na ku endla leswaku vavabyi va nga fambi ngopfu mimpfhuka yo leha ku va va ya eka dokodela.

Masiku lama mavonakule wa vuyerisa swinene loko u karhi wo vona swilo eka khompyuta kumbe eka phone kumbe eka TV ku na xilo lexi va xi kumaka kumbe mali leyi va yi kumaka hikuva u karhi u langutisa.

Ku va u hlula ku famba ka gezi ku va u ta kota ku tirhisa Wi-Fi ya wena u fanekele ku tikuma u ri na generator kumbe solar leyi nga ta kota ku layita loko u fike loadshedding.

Pulatifomo leyi yi tshembisaka ngopfu eka ku hangalasa ka mahungu hi ku vona ka mina i xiyanimoya.

Wi-Fi na data matirhiselo ya kona swa hambana swinene hikuva Wi-Fi a yi ku pimeli a ku nga se fika siku leri yi helaka hi rona kambe data loko u karhi u languta u vona ti-video ya hela hi xipidi.

Hi fanekele ku ti languta loko ti ri eka mavonakule kumbe ku tivisa na van'wani vanhu leswaku ku na tifilimi leti act-iwaka ta vanhu va hala ka hina.